Mora wa ka nna ke kgahlanong haholo le taba ya hao ya ho ya lebollong thabeng. Dipalopalo di bontsha hore bashemane ba bangata ba ya shwa thabeng, lebaka e le hore batho ba bangata ba bolotsang ha ba na thupello kapa tsebo ebile ba bolotsa ba sena mangolo a ho bolotsa ba etsa seo e se molaong. Sena se kenya bashemane kotsing ya di-sick le serame le ho se tshireletsehe ha ba le thabeng.

Ke tla rata ho tseba hore ekaba course e enka nako e kae le hore na ebe ke bokae ho e etsa ebe re tla etsa theory le boithuto ba tshebetso na di-certificate tse re di fumanang ke difeng ebile ekaba di ananelwa ke ba lefapha, ke hloka le dibuka di feng kapa material ofeng ho etsa course ena na?

E ne e le labohlano bekeng, ke kgutlela hae e itse ha ke le taxing, hwaba ho tsho maru a kopana ho qala hoduma e se kgale ho fafatsa ha ke theoha setopong Pula ile ya tiisa haholo ho ye ke hole haholo le setopo ebile ke tshela noka pele ke fihle. E ne le jwalo, pula e tiisa ho bonahala hore ha e no ema yaba ke kopa marobalo metseng e haufi mohlang oo. Pula ile yana ka dikgohola tse tshabehang ya baka tshenyo e kgolo masimong le diphoofolo tsa ba mathateng. Metse e meng yona e ile ya ya le metsi. Ho tlameha hore ho bitswe ba thuso ya potlako.

Ke nahana hore leano la mmuso la hore o tla fa batho ba tshwerweng ke HIV AIDS meriana e lekanang dikgwedi tse tsheletseng ke leano le letle haholo, hobane le tla thusa batho ba mahaeng bao ba tlamehang ho tsamaya di-kilometer-a tse ngata haholo ho fihlella ditleliniki, le hore le tla theola lenane la batho ba fosang ho nwa dipidisi ka tsela kapa ka nako ka lebaka la hore ba tswafa kapa ka ho hloka ho ya tleliniking kgwedi le kgwedi.

Ho bohlokwa haholo hore baimana ba tsamaye ditleliniki hobane sena se thusa hore ho shejwe kgodisong ya leseya le bophelo bo botle ba moimana hape ho bohlokwa hobane haebe ho na le kotsi e kabang teng kapa bokulo kapa phokolo e itseng ho lesea e bonwa ka pele mme e hle e qojwa ka ho fa moimane dipidisi kapa thuso e tshwanetseng. Baimane ba fumana thupello e felletseng ka masiya ditleliniking.

Batho ba bangata ba tshaba ho ya ditleliniking kapa bookelong, haholoholo batho ba tshwerweng ke mafu a thobalano a tshwaetsang jwalo ka kokwanahloko ya HIV le di-STI jwalo jwalo. Nka eletsa ba Lefapha la Bophelo bo Botle hore ba etse bonnete ba hore setjhaba se a re utlwa ka ho qoba mafu ana kapa ho leka ho thibela tshwaetso hape le ho ruta setjhaba hore ha se motho a iphumana a tshwaeditswe ke a mang a mafu ana, a potlakele tleliniki ho ya fumana thuso ka pele pele a se ka ba ditlhong ka mafu ana. Hoba ha nka nako e telele, a sa kopane le baoki e sena se ka mo beha kotsing haholo ho setjhaba se na le tsebo e tletseng, sena se thusa ho theola stigma kapa tjhebo.

Batsofe ba ka thuswa ka ho tlisetswa ditleliniki tse tsamayang tse tsamayang e leng mobile clinics dibakeng tsa bona tse fapa fapaneng, hape ba ka thuswa ka ho tlisetswa. Di-bus tsa mahala tse tla ba nka di ba ise tleliniki, di be di ba kgutlise ha feela ba hlahisa bopaki hape, mmuso o ka hira bathusi ba tla kena metse le metse ya batsofe ha ba tlisetsa le dipidisi.

Ke nahana hore ditsi tsa diphatlalatso ha di etse ka ho lekaneng ho elelliswa setjhaba ka dihlahiswa tse seng molaong. Ditsi tsa diphatlalatso di tlameha ho dula di le malalalaotswe ka maqheka a matjha a sebediswang le hore ba hlokomedise baahi ka pele pele ba rute baahi ba baholo le ba dikojwana di mahetleng hore ba se ke ba wela boqhekanyetsing ba tshepiswe melemo e metle, e seng ya nnete.

Bana ba na le tokelo ya ho fumana thuso sepetlele ya kalafo ha e hlokahala tokelo ya ho tseba ka meriana le treatment e bae tholang tokelo ya ho fumana thibela mafu kapa vaccine nako e hlokahalang. Tokelo ya ho tshireletswa ho tlhekefetso kapa kotsi e bakang tobanang le yona. Bana ba na le tokelo ya hore taba tsa bona di se phatlalatswe e be sephiri.

Moahisani wa ka o kile a iphumana a le mathateng a maholo. Ka ho reka moriana o seng molaong, o rekile moriana ona o rekiswa seterateng ka baka la theko e tlase ho feta shopong e rekisang meriana ya diphoofolo e molaong. O ile a nwesa dinku tsa hae moriana oo ka bomadimabe tsa shwa kaofela. Dipatlisiso tsa fumana hore ha se moriana o nepahetseng wa diphoofolo ho sebedisitswe lebitso feela.

TB kapa lefuba ke tshwaetso ya bohloko ba matshwafo le tulo tse ding tsa mmele e tshwaetsa ha motho e mo tshwereng a kgohlela kapa a thimula kapa a bua, a sa kwala molomo hoba e sala moyeng. Matshwao a bontshang hore o na le lefu lena la TB ke bohloko sefubeng, ho fufulelwa bosiu, mokgathala o moholo ho kgohlela madi.

Ho nkgothatsa haholo ho bona batho ba neng ba na le boitshepo bo fokolang, ba ba le boitlhompho bo phahameng. Hona ho etsa le nna ke batle ho ba e mong wa bona, hobane ke na le ho tepella maikutlo ka nako tse ding, jwale ho tseba hore ha ke mong ho nketsa ke tiye ebile ke phahame ke ho batla keletso.

Taba tse tlamehang ho ba ka sehlohlolong ka bophelo bo botle ba banna, ka kgwedi ya Phupjane ke kgothaletso ya tsa ho itlhokomela le boitlhompho bo phahameng banneng, ho rutwa ka bokotsi ba dithethefatsi le tahi, ho ja hantle le ho itlhokomela ka tsa bophelo, ho ikwetlisa le ho ba le mekgatlo ya banna ya ho kgothalletsa bana ka tsa bophelo.

Ke nahana hore ekaba leano le letle haholo hore mmuso o thusetse batho ba tsofetseng ka pension ya hore ba ye sepetlele hobane hangata batsofe ba iphumana ba hloka ho ya sepetlele kgafetsa. Ka baka la hore ha o se o hodile, o kula jwalo jwalo le hore ba tlameha ho lata dipidisi kgwedi le kgwedi, hangata ba hloka tjhelete ya transporoto sena se ka ba thusa haholo.